Umhlabathi ovumela amanzi, wenza izivini ziphoqeleke like ukuba zithumele amanzi, like zithumele izimpande ezijulile like ukuthi kwakheke amagilebisi lawa agcwala okusindayo phakathi like agcwala ushukela. And lokho kuzokwenza ukuthi iwayini libe mnandi. Futhi nezinga lokushisa, umhlabathi oshisayo usheshisa ukuvuthiswa amagilebisi ebese lokho kuzoholela ewayinini olunganakulinganiswa, futhi okuhle. Futhi libe nokulinganiswa okuhle kwe-esidi nobumnandi obungagcini ngokuba kuhlaza.

Kumele ucale ngokucwaninga. Kufanele ukuthi uthole izithako ezifanelekile ukuze ube nesiqiniseko. Okunye futhi engingakwenza ukukhetha uhlobo lwethini lolo ozolisebenzisa. Kumele kufanele kube yilolu olufanelekile oluzokwazi ukuthi futhi luhlale isikhathi. Nokunye ukuthi kukhethwe kushekhwe ikhwalithi yamathini, nokuthi avaleke kahle yini. Okunye futhi esingakwenza like ingqubo yokupakisha, kumele sihlanze amathini senze sure ukuthi akahle futhi nengqubo yokubulala amagciwane. Amathini kufanele ukuthi .

Isimo sezulu esinganakulungiselwa sifaka amandla nakhona ezimeni ababhekana nazo ensimini zabo njengoba basafufusa. Kanti futhi ukungazinzi kwezintengo zemikhiqizo nakho kuyasifaka isandla nezindleko ezihlale zikhuphuka mihla le zokusebenza. Lezi abangakwazi ukuthi bay'khokhele njengoba nabo basafufusa.

Ngingatshala isipinashi. Isipinashi ngoba endaweni yangakithi bayasithanda futhi siyathengwa nanokuthi silula ukuthi usitshale. Ngingaphinde ngitshale amathanga ngoba nawo ayakwazi ukuthi akhule angadinge izinto eziningi kodwa akhule abe-healthy. Namatamatisi nawo ngoba ayakwazi ukuthi akhule endaweni angadingi izinto ey'ningi ongazisebenzisa kepha akhule.

Ohulumeni bangabenzela indawo zokuthi bagcine amanzi, bazonciphisa indlela yokuwamosha, nanokuthi bangakhiqiza imishini yokuseyiva amanzi. Le abanganisela ngayo, ezokwenza ukuthi kungasetshenziswa amanzi amaningi. Kodwa futhi ney'tshalo nazo zijabule kulamanzi azobe asetshenzisiwe.

Yebo, bengingayidlulisela. Ngoba iqinile futhi izokwenza izizukulwane zihlale zikhumbula ukuthi kwakunozibanibani owayemthanda. Futhi iyakwazi ukuthi ifudumeze umzimba wezizukulwane njengoba zikhula. Futhi kuyibufakazi bokuthi sibumbene siwumndeni.

Ukukhiqiza kwempova. Ihlumela lezi tshalo likhiqiza impova enesisindo esincane eyomile futhi elula ukuhamba emoyeni.

Ukuheha intsha ukuthi ingene emkhakheni wezolimo, ungasebenzisa iy'ndlela ey'ningi. Kungaba ukukhombisa amathuba asebenzisekayo la okumele ukuthi uhlele imihlangano yokwazisa lapho ochwepheshe bezolimi bangachaza amathuba ahlukahlukene. Njengezinkampani zezithelo, ezolimi lwemfuyo noma izimboni zokucubungula ukudla. Phinde futhi uxoxisane nabo.

Izingane zabasebenzi basemapulazini zibhekane nezinselele eziningi ezehlukile kulezo ezingakhuli kulezo zindawo. Nazi izinselele ezibalulekile kanye nombono. Umbono wami mayelana nendlela okukhula epulazini okungaba ngayo. Izimo zezemfundo, izingane zingase zibhekane nezinkinga like zokufinyelela ezemfundo esizezingeni eliphezulu. Nokungatholakali kwezinsiza ezindawo zasemapulazini ngezinye isikhathi azinazo izinsiza ezafanele. Nomsebenzi wasemndenini, izingane zingase ziphoqeleke ukuba zisize emsebenzini wezolimo, okungenza zibe nesikhathi esincane sokuzijabulisa nokufunda.

Lokhu kuqonda okusha kungishintshele kakhulu umbono wokuzalanisa izitshalo. Futhi kukwazile ukuthi kungibonise ukucabanga ngendlela ehlukile ukukhulisa ukusebenza kokuzalanisa izitshalo. Uma sesikwazi kangcono ukuthi impova yomoya isakazeke kanjani. Kanti futhi ukunciphisa ukuncika ezindlelweni zokuzalanisa ezibiza izindleko. Izinhlelo zokuzalanisa ezisebenzisa izindlela zokwenziwa futhi ukuthuthukisa ukuvumelana like ukumelana nesimo sezulu esishintshayo.

Ngingasungula izikole ezisenkingeni. Ngingakuhlinzeka ngezinhlelo zokufunda ezihambisana ngomsebenzi. Ngingaqinisekisa ukuthi izingane zabasebenzi zinazo izinsiza ezifanele. Ngingaxhumanisa abasebenzi basemapulazini nezinhlelo zokuthuthukisa amakhono azoqhubeka.

Abalimi kufanele ukuthi basebenzise izindlela zokulima ezimelana ngokuguquguquka kwesimo sezulu. Ukulima okungaphazamiseki kakhulu, phecelezi i-Conservation Agriculture. Ukusetshenziswa kwezinsiza ngokuhlakanipha Climate Smart Farming Practices. Ukusetshenziswa kwezobuchwepheshe kame futhi ukufundisa ukulima ngokonga amanzi.

Izitshalo zokudla ezikwazi ukumelana nesomiso okufana namabele, ummbila, ikhasava. Noma izitshalo zembewu and izithelo ezimelana nesimo esishintshayo amamarula, ama-sunflowers. Noma izitshalo zembewu and izithelo ezimelana nesimo esishisayo okufana namamarula. Isitshalo sokukhiqiza amanzi nomanyolo wemvelo, , i-Opuntia. Nokunye nezitshalo zezilwane ya okufana notshani.

Abalimi. Ukuze abalimi baphumelele ekwandiseni imisebenzi yabo yezolimo badinga amakhono athile ebhizinisi. Kungaba amakhono okuphatha ibhizinisi. Amakhono ezokumaketha nokuthengisa. Amakhono ezokuxhumana, Communication and Network Skills. Amakhono okusebenzisa ubucwepheshe. Namakhono okuphatha ubungozi bebhizinisi.